Ke felelwa ke moya ke ne ke ya kwa plek ya Kwa Zulu Natal, kwa Durban.

Palama gape ka gonne se ka pele, se ka bonako mme se monate.

Fa a na le VISA le passport-o, fa a tsena ka sefofane, o tshwanetse go lebelela tekete ya sefofane gore o dula ko setulo se se feng. Mme fa a fitlha kwa nageng ya kwa , o tshwanetse go fa batho ba kwa airport-e tekete ya gagwe ba kgone go e select-a gore o fitlhile sentle. Mme a late diporogwana tsa gage a seka di lebala.

Ke di ratang ka gonne dibese mo toropong ya rona di na le tsela ya tsone di lengwe. Mme di kgona o tsamaisa di 'irele ka bonako.

E botlhale e tlhoka madi a le mantsi gore o ka e dira mme o tshwanetse go kenya madi gape fa godimo ga yona gore o e nke, ga e sa rekiwa kwa dibeseng.

Tsamaya ka bonako mme di direla ka bonako. Di ka se go latedise kwa kgwebong, kwa tirong.

Ba ba gapeletsa gore ba tsamaya ka ditekisi le fa ba rekile diketekete tsa dibese tsa bona. Ke gore di o tsamaela moyeng fela mme ba tshwanetse go namela ditekisi ka madi a mangwe.

Ke tla emela bese e nngwe gore e tle or-e ke ne ke tla sianela kwa bus setopong e e kwa pele ga ka, gore e na ngfumane kwa teng.

Ke ne ka siwa ke bese fa ke ya kwa sekolong ka gonne ke ne ka se tsoge ka nako ya me e ke e tlwaetseng go tsoga ka yona. Ke ne ke robetse ke lapile ele tota ka gonne ne ke bala.

Ba tshwanetse go namela ditekisi ka madi a mangwe mme ba ntshe madi mangwe gore ba namele ditekisi.

Ke sejanaga se se golo tota mme se ka tlala tsela ka fa gare ga metse.

E ne e tla ba botlhoko e le tota mme ke ne ke tla simolola go berekisa tekisi go ya kwa tirong.

Matshwao a zebra stripe-e ke fa batho ba tlolang tsela go ona. Mme le stop sign ke fa dikoloi di tshwantseng go ema, motho a fete go tsone.

Ba tla mo tshwara poo mme ba mo tseela dilo tsa ge tsotlhe. Mme government-e e ka dira gore mapodisi a tsamaye tsamaye fa metseng go netefatsa gore batho ba fitlha tirong ba sireletsegile.

Motho yo o a ka thulwa ke koloi fa a sa bone, fa a reila baesekele ya gagwe.

Motho a ka thulwa ke sejanaga, ka gonne sejanaga seo tla be se sa mmone mo tseleng bosigo.

Pula e ya ba thapisa mme le mabili a tshwarwa ke seretse. Ke ka foo batho ba fitlha ditirong ka nako e seng yone.

Dikebekwa di tshwara batho ba ba tsamayang ka maoto le dibaesekele poo, mme ba ba tsela dilo tsa bona tsotlhe le madi.

Ba ya ka maoto ka gonne go boloka madi mme ga o ntshe madi a le mantsi for go ya kwa tirong. Batho ba rata ba mebila e ba e ratang ka gonne e ya ba berekela.

Ka gonne batho ga ba na dithapo tsa go bofa dibaesekele tsa bone go netefatsa gore tle be di bolokegile kwa tle be di leng. Mme nngwe ba di utswa fa di sa bofiwa.

Baesekele e boloka madi a go palama tekesi le dibese. Mme bangwe ba tlhabiwa ke dikgala ka gonne ba fisa ke letsatsi mme di dira o kare ga ba na madi a go palama dibese le ditekisi.

Ka gonne fa ba kgweetsa baesekele ba ka thapa before ba fitlha kwa ditirong tsa bone. Mme baesekele e ka tsena mo seretseng mme ya tshwarega, ba gapeletsega ke gore ba ikuke go fitlha kwa ditirong tsa bone. Mme e tlo ba direla tiro e nngwe before ba fitlha kwa tirong.

Ke ne ke tla ba bolelela tsebo go kwa ka gonne mongwe ga a tshwanela go judge-a mongwe ka fa selo se a prefer-ang go se dira. Mme ga ba tshwanela go ntebelela gore ke dira eng gore ke fitlhe tirong, mme ga ba tsebe gore re tswa kwa malapeng a ma jang.

Ee, letshwao leo le raya gore ke fa bana ba sekolo ba tlolang tsela gona. Mme batho ba ba tsamayang ka dikoloi ba tshwanetse go emela bana ba o ba tlole tsela ba bolokegile. Ke tlhole ke le tsenye tirisong ka gonne ke le bona ke tlodise bana ba sekolo tsela.